Mintlhotlho leyi hi langutaneke na yona eku tirhiseni ka mpfuxeto wa misava na Agri-BEE i ku pfumaleka ka vutivi bya vurimi na vuleteri hina vanhu vo tala lava hi averiweke misava a hi na ntokoto wa vurimi, switirhisiwa swa thekinoloji kumbe vutivi bya mafambiselo yamabindzu ya vurimi. Swikimi swa vuleteri leswi sunguriweke hi Agri-BEE a swi koti ku hi fikelela hinkwenu kumbe a swi endli ntirho wa swona hi mpimo lowu lavekaka.

Swikongomelo leswikulu swa ku cinca ka misava i ku cinciwa ka vupfhumba na ikhonomi ya vurimi, ku cinciwa ka maxelo swi endla leswaku vurimi byi nga tshembeki leswi endlaka leswaku hina lava hi hanyaka hi vurimi hi sungula ku tikeriwa naswona switirhisiwa swavurimi swi lava leswaku hi swi cinca leswaku swi fambisana kumbe swi fanelana na maxelo lama cinceke.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula eka Malamulele hi leswi landzelaka, i mavele. Mavele i ximilana lexi kotaka kumila kahle eka misava ya ka Malamulele eLimpopo. Xi rhandza ndhawu leyi nga na mpfula yo ringana timilimitara ta five hundred ku fika eka timilimitara ta seven hundred hilembe, swimila kahle eka misava leyi nga na manyoro yo ringana. Xin'wani xa swimilana i timanga, timanga ti huma kahle eka misava leyi endlaka i nga ri i seke nyana, swirhandza maxelo yo hisa kambe swi fanele ku byariwa eka ndhawu leyi nga na mati yo enela.

Swakudya leswi swi va ku swi ri emathinini kumbe leswi swi nga na ayisi a swi nandziki kufana na leswintshwa hikuya hi mina hikuva swakudya leswi swintshwa rihanyo ra swona ri va ri ri lera ra hari na matimba swinene ku tlula swakudya leswi swi va ku switirhiseriwile ti khemikhali ku va swi kota ku tshama nkarhi wo leha swi nga vavisekile kumbe ku bola.

Ndzi ehleketa leswaku hina vatirhi va le mapurasini hifanekele ku kuma mali yo engetelela eka ntirho wa na vusiku tanihileswi na vusiku ku va ku nga vonakali swona kufana na nhlekani leswi vulavula ku ntirho wa hina wa na vusiku wu va wu nga olovi kufana na wa lava va tirhaka na nhlekani laha kungalo ghee, ku vonekelaka.

Hi ku vona ka mina magoza lawa mfumo wu nga ma tekaka ku engetela ku pfuna van'wamapurasi ku antswisa vuhumelerisi bya mapurasi na ku hoxa xandla swinene eka ikhonomi i ku fumo wu fanekele ku endla mapfhumba lawa ya nga ta tisa vutivi eka van'wamapurasi kumbe ntokoto laha swi nga ta endla leswaku vuhumelerisi bya bindzu ra vurimi byi tlakuka hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ku tlakuka ka vuhumelerisa bya vurimi swi ta endla leswaku ikhonomi ya laha tikweni na yona yi tlakuka.

Hi ku vona ka mina ndzi vona i nga ri mfumo wu nga pfuna van'wamapurasini hi ku va nyika switirhisiwa leswi swi nga ta endla leswaku ku va ku endliwa vurimi lebyi nga ta endla leswaku mbangu wu hlayiseka kumbe rihanyo ra vanhu ri nga vaviseki leswi nga ta endla leswaku ku va ni mintirho leyi nga ta tumbuluka leyi nga ta lava vanhu lava nga ta va ni vutivi bya mayelana na ku tirhisa kumbe ku sungula ku tirhisa switirhisiwa leswi nga ta endla leswaku mbangu wa hina wu sala wu hlayisekile.

Mfumo wu nghenelela eka timhaka ta ku averiwa nakambe ka misava wu ri karhi wu landzelela milawu ya laha etikweni la ha wu xavaka wu tlhela wu phakela misava eka vanhu lava khumbekeke eka malembe ndzhaku lava nga tikuma va rikarhi valahlekeriwa hi misava ya vona kumbe tindlu ta vona fumo wu tlhela wu va nyika timfanelo nakambe ehehleni ka misava kumbe tiyindlu.

Swibyariwa le swi byariwa ngopfu etindhawini ta le makaya i matamatisi, tinyala, muchayeni, matsavu ya ku hambanahambana, mihlata laha swiendlaka leswaku switsakeriwa ngopfu hikuva swi endla leswaku ku hanya ka hina haleni makaya swi vevuka swinene tanihileswi swibyariwa leswi swi durhaka ngopfu loko munhu a swi kuma emavhengeleni kambe van'wamapurasini lavatsongo va endla leswaku hi swi kuma hi mintsengo ya le hansi kumbe leyi amukelekaka leswi endlaka ku ri vutomi bya le makaya byi va le byi olovaka.

Hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku tihuku ti nga swi kota ku tisa mali yo tala emapurasini ntsena loko van'wamapurasi va ri ni ntokoto kumbe vutshila bya ku hlayisa tihuku le swi nga endlaka leswaku tihuku tikota ku va tivekela matandza yo tala na ku va na swiciwana leswi va nga kotaka ku swi xavisela van'wamapurasini van'wanyana na ku va vaxavisi matandza emavhengeleni kumbe evanhwini lava lavaka matandza na ku xavisa nyama hi tindlela leyo swi ta endla leswaku ku va na ku vuyerisiwa endzeni ka bindzu ra ku xavisa tihuku ra van'wamapurasi lavatsongo.

Hikuva vona ka mina minchumu leyi nga kotaka ku koka rinoko ra vantshwa vo tala ekasekiritara, eka sekithara ya swavurimi i ku antswisiwa ka switirhisiwa leswi tirhisiwaka eka vurimi ngopfungopfu hala makaya hikuva switirhisiwa leswi tirhisiwaka eka vurimi hi leswi swi endlaka ku vutomi bya van'wamapurasini vo tala byi va le byi nga oloviki leswi swi nga kokeki rinoko na ka tsongo ma ra loko ko antswisiwa ku tirhisiwa switirhisiwa leswi swi nga endlaka leswaku vutomi bya vanhu byi va lebyi vevukaka na vantshwa va nga kokeka rinoko na loko ka sekitharateni le ya vurimi ko ngeteleriwa mali swi ta endlaku vantshwa va nyanyuleka.

Mina ndzi vona leswaku loko munhu a ri munhu wa xisati ku fana na mina a ri murimi swi lava leswaku a ti tshemba a nga voni vurimi ku ri sekiri, sekiritikathara leyi kota ku endliwa hi vanhu va xinuna ntsena tanihiloko wo langutisa malembe ndzhaku vakokwawakokwana wa hina ngopfungopfu va xisati hi vona a va kumeka va ri eku rimeni leswi vulwkw ku ri yini, vavasati vo tala hi vona va nga kotaka ku endla leswaku ku va na ku humelela loko swi fika eka bindzu ra vurimi hikuva va swi kota kurhangela vurimi.

Loko timbuti hi ti fanisa kumbe ku ti pimanyisa na swifuwo swin'wananyana timbuti i swilo leswi swi kotaka ku va swihanya na vanhu na kona timbuti a ti hluphi loko swi fika ka swakudya leswi ti dyaka swona hikuva ti dya nchumu wun'wana na wun'wana na kona timbuti a ti lavi ndhawu yi nkulukumba ku fana na loko ku ve ni munhu u ta va a fuye tihomu leswi vulavula ku fuya timbuti a swi karhati loko hi swifanisa na ku fuya tihomu na kona timbuti a ti, tiko kota ku va tihanya eka maxelo hinkwawo laha ti nga hluphiki ku fana na tihomu kumbe ti nguluve leti loko ku ve ni ku hisa kumbe ku nga va na dyandza swi tikaka leswaku ti nga kota ku hanya eka nguva yeleyo.

A ndzi ta sungula pfumba le ri ri nga ta lava leswaku ku thoriwa vadyondzisi, vadyondzi lava nga ta va ri karhi vadyondzisa va n'wanamapurasi leswi vulaka ku vadyondzisi lavawani va ta va va ri na vutivi kumbe ntokoto loko swi fika eka tlhelo ra bindzu ra swa, ka bindzu ra swavurimi leswi vulavula ku ri yini loko va n'wamapurasi va tiva vakumile ntokoto kumbe vutivi hi tlhelo ra swa vurimi swi ta endla leswaku ku va ni ku vuyeriwa kumbe ku va ni vu humelerisi eka bindzu ra swa vurimi.

Ina loko ko antswisiwa swiyimo swa vutshamo bya vatirhi vale mapurasini swi nga khumba matirhelo ya vona hi ndlela ya kahle ni vuhlayiseki bya vona tanihiloko ko tirhisiwa switirhisiwa swa thekinoloji swi ta endla leswaku va kota ku va vatirha ku tlula loko va rikarhi vatirhisa switirhisiwa leswi swi ngariki na thekinoloji kumbe leswi endlaka ku va vantwa kuvava va rihanya ra vona ri va ri khumbeka hi ndlela ya xiyimo xo ka xi nga ri kahle.

Tanihi hileswi ndhawu leyi hi tshamaka ka yona yi nga hlaseriwa hi dyandza, swikahle ku va hi kuma vanhu lava va nga ta hi tiseka vukorhokeri lava va tshamaka endhawini leyi vona va nga hlaseriwangiki hi dyandza leswaku vana va ta ya mahlweni va kuma swakudya leswi swi nga ta endla ku rihanyo ra vona ri hlayiseka.

Mfumo wu nga ha pfuna va n'wanamapurasi hikuva nyika mbewu leyi tiyeke eka dyandza, na ku va pfuneta hi mati ya ku cheleta swimilana kumbe ku nyika swifuwo swa vona, mfumo wu nga tlhela wu va nyika mali ya mpfuno ni switirhisiwa leswi nga ta endla leswaku va n'wanamapurasi vutomi bya vona kumbe bindzu ra vona ra vurimi ri hlayiseka hi nkarhi wa dyandza.

Switirhisiwa swa vurimi leswi swi nga na nkoka leswi murimi a faneleke ku va na swona xo sungula u fanekele a va a ri na mali ya ku sungula bindzu ra vurimi laha a nga ta kota ku va a kuma na ndhawu kumbe misava leyi a nga ta rimela ka yona, u fanele a va a ri na mbewu kumbe manyoro kumbe swibyariwa leswi a nga ta swi tirhisa ku byala swona na michini leyi a nga ta yi tirhisa ku rima ha yona.

Ku ndlandlamuxiwa ka madoroba swi nga ha khumba van'wamapurasi lavatsongo hi ndlela yo tanihi ku pfumeleriwa ku fikelela makete va kota ku xavisa swilo swa vona ehandle ka tindhawu ta le kule, ku andza ka rivilo ra vutomi swi lava leswaku va antswisa ntirho wa vona leswaku va ta kota ku fikelela swilaveko swa vanhu va le dorobeni na ku tlakuka ka ntshovelo swi va khutaza ku rima swinene hikuva va tiva leswaku va ta kota ku xavisa.

Van'wamapurasi va fanele ku endla leswi ku tiyisisa leswaku swihumelerisiwa swa vona swi xavisiwa eka matiko ya le handle, ku endla swilo hi nkoka va fanele ku rima ni ku tshovela swilo leswi hlawulekeke naswona swi nghena eka swilaveko swa matiko ya le handle, vafanele ku kuma switifikheti swa nkoka swo tanihi Organic GAP leswi amukelekaka ematikweni man'wana va tlhela va tirhisana na vatswari va export ku hlanganyela ni swiyenge kumbe tikhampani leti endlaka export.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna van'wamapurasi hi ndlela leyi, xo sungula ku olovisa switsotswana hikuva ti dlaya switsotswani leswi onhaka swibyariwa tanihi hi mabyanyi timanga na swimila swin'wana, swa vumbirhi ku tlakusa ntshovelo loko swibyariwa swi sirhelelekile ku vuriwa ngopfu naswona ntirho wa vona wu va ni mbuyelo swinene, xa vunharhu ku antswisa rivilo ra ku kula ka swibyariwa hikuva a swi vaviseki hi switsotswana.

Swakudya leswi ndzi swi tivaka leswi vanhu a va ya enhoveni ku ya dya swona i tintsengele, makanyi na mihlangula, i swakudya leswi swi nga ri havaka tikhemikhali tanihileswi swi ngo yo humelerisiwa hi ntumbuluko swi tala ku va na ti-vitamin, ma-protein na mati yo tala leswi endlaka miri wo tiya wu tshembekile eka mavabyi, swi pfuna ku hlayisa miri ku va wu nga noni ngopfu hikuva a swi tirhisiwi hi hikuva swi tirhisiwa hi ndlela ya ntumbuluko.

Afrika-Dzonga yi langutana na mintlhontlho yo hlaya eka ku xavisa swakudya eka matiko mambe ku katsa swilaveko swa nkoka swa matiko mambe matiko man'wana ma lava switifiketi swo karhi swo tanihi organic HICCP leswi nga olovekiki ku va swi kumeka, swa vumbirhi ndzavisiso wa nsirhelelo wa swakudya swakudya swi fanele ku kambisisiwa leswaku swi nga vi na switsotswana kumbe swa tikhemikhali, xa vunharhu i timali ta ku rhumela ku rhumela swakudya ematikweni hi le handle ku lava mali yo tala.

Hi ku vona ka mina swirhapa swa vaaki swi nga antswisiwa swi nga antswisa vuxaka exikarhi ka swirho swa vaaki hi ndlela leyi, ku hlanganisa vanhu va tirhisana eka ntirho wo hlawula ku rima ni ku hlayisa byanyi leswi endlaka leswaku va dyondza ku tirhisana hi kurhula, xa vumbirhi ku aka ku tshembana loko va ri karhi va tirha swin'we va tlhela va tshembana ni ku pfuna un'wana hi rirhandzu, xa vunharhu ku endla mitlangu yo khutaza ntirhisano va nga lungisela masiku yo rima swin'we vadya ndhawu yin'we leswi endlaka vuxaka byi kula hi ku tsakisana.

Ndzi nga ya mahlweni ndzi pfuna hi ku hlawula swilo leswi tshoveriweke ku hambanisa leswi nga ni swikombiso lexinene eka leswi nga ri ku kahle, ku paka swakudya, ku basisa ndhawu, ku hlayisa swibyariwa, ku lunghisela nkarhi lowu landzelaka.

Swilo leswi va ka na ntshikelelo wa vurimi eka tindhawu leti nga le kule ni madoroba ni timakete hi leswi landzelaka, xo sungula ku pfumala tindlela leti lulameke swi tikela ku rhumela swihumelerisiwa emakete hikokwalaho ka tindlela to biha, xa vumbirhi ku pfumala vuhlayiselo bya swakudya, xa vunharhu ku pfumala vuxokoxoko hi makete vaaki a va tivi leswaku va ta xavisa yini ni leswaku ku laveka yini emakete xa vumune ku tikela ka mindzavisiso na switifikheti a swi olovi ku kuma switifikheti leswi lavekaka.

Loko kokwana a lava ku xavisa nsimu ya kwe leyikulu kambe mina ndzi dyondzele swa vurimi ndzi nga n'wi kucetela hi ndlela leyi, ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi rhandza ntirho wa vurimi naswona ndzi lava ku wu tirhisa ku aka vutomi bya mina ni bya ndyangu wa mina, ndzi n'wi byela leswaku ndzi dyondzele swa vurimi naswona ndzi ni vutivi byo tirhisa nsimu leyi leswaku yi tswala ngopfu yi vuyisa naswona yi tshama yi sirhelelekile, ndzi n'wi komba xikongomelo xa mina xo tirhisa nsimu ku rima mihandzu kumbe mavele ku rhandza ku endla purasi ya yo koka kumbe ku va ndzi dyondzisa van'wanyana ndzi va nyika vutivi lebyi ndzi nga na byona.

Swilo leswi hi swi lavaka eka mutirhi ku rhandza ntirho wa purasi, ku kota ku tirha hi nkarhi, ku tshembeka, kurhula ni ku hlonipha van'wana, ku kota ku tirha u ri wexe na van'wana, ku va ni ntokoto a swi bohi kambe swa pfuna, mintirho leyi nga kona, varimi, ku byala, ku chela, ku hlawula mihandzu, vatshoveri ku tshovela mihandzu kumbe mavele, vahlayisi va switirhisiwa ku basisa, ku lunghisa ni ku hlayisa switirhisiwa, vapaki ku paka swakudya leswi rhumeriwaka emakete, vahlayisi va nhova ya swakudya ku hlayisa na ku hlawuleka ka mihandzu.

Eka vadyondzi va mina ndza swi tiva ku van'wana va n'wina mi nga vona riendzo dyondzo ra swa vurimi ri nga pfuni nchumu kambe mo ndzi mi hlohlotelo leswaku riendzo dyondzo leriwani ri ta hi pfuna ku twisisa vutomi bya siku na siku loko hi dya xinkwa, mihandzu na hinkwaswo leswi humaka evurimini, hi ta kota ku va hi tiva tindlela leti swakudya swi byariwaka ha yona ku fika loko swi tshoveriwa ni leswaku swi tlhogomerisiwa ku yini ni nhlamuselo hi vutomi bya varimi va hina va laha Afrika-Dzonga.

Kokwana u ndzi dyondzisile hi nkoka wa ku tlhogomela misava na ku va ndzi yi chela manyoro ndzi nga se byala eka yona leswaku loko se ndzi rima yi va yi ri misava leyi noneke leyi nga ta kota ku va yi humesa mbuyelo wo tala, u ndzi dyondzise hi timhaka ta ku hlayisa mbewu ya mina ni leswaku ndzi fanele ndzi rhandza swimilana swa mina ndzi swi tlhogomela leswaku ndzi ta kota ku va na mbuyelo wo tala eka vurimi bya mina.

Leswi landzelaka i swikombiso swa mintirho ya ndhavuko ya rimbewu ni leswaku i mani loyi a endlaka ntirho wihi wansati u languteriwa ku kurisa vana hi ku va dyondzisa milawu ya rixaka ku va dyondzisa matshamelo lamanene u tlhela a ri mutivi wa ndlela yo basisa na ku khathalela muti wanuna i ntlawa wa vona ku sirhelela ndyangu ku lunghisela swakudya ku dyondzisa vana va majaha ntirho wa vavanuna u tlhela a va mutivi wa swihundla swa rixaka vakokwana i vatsundzuxi va rixaka.

Ina vutivi lebyi vakokwana va nga na byona bya vurimi bya ha fanerile ku tekeriwa enhlokweni hambiloko etikholichi na le tiyunivhesiti ku ri ni tidyondzo ta sayense ya vurimi leti ringaneke vakokwana va na vutivi bya ndhavuko lebyi humaka eka ku hanya na ntumbuluko vakokwana va dyondze hi ku langutisa ku ringeta ku tshikelela ni ku dyondza hi ndlela ya ntumbuluko leswi endlaka leswaku va va ni vutivi lebyi nga ta pfuna swinene eka nkarhi wa swiphiqo swo tanihi ku pfumala ka mpfula switsongwatsongwana swa swimilana.

Loko mpfula yi na ngopfu ehansi ku tlula leswi a swi languteriwile swi vula leswaku hi le ka xiyimo xo pfumala mati lexi nga na khombo eka vurimi swakudya na vutomi bya vanhu leswi ndzi nga swi endlaka swi katsa ku hlayisa mati yo tala loko mpfula yi na na ku tshama ni ri karhi ni hlengeleta mati lama tshameke elwangwini ni mitshamelo xa vumbirhi i ku rima hi ndlela yo hlayisa mati xa vunharhu i ku kumisisa swibyariwa leswi tiyeke hi ndlala.

Muxaka wa maendlelo yo hlayisa mati lawa ya faneleke i mathangi ya mati mathangi ya mati ma hlayisa mati ya mpfula lama hlengeletiweke eka tiyindlu ma sirheleriwile kusuka eka vutomi lebyi nga basangiki ma olova ku ma tirhisa loko munhu a a lava ku cheleta hi xa vumbirhi i ku tirhisa mati ya madamu mati ya madamu ma hlayisa mati yo tala swinene ma tirhisa ku chela masimu lamakulu.

Nkoka wo dya tinyawa ta le xikoteleni tinyawa ta le xikoteleni i swakudya swa kahle leswi nga tala hi ti-protein tinyawa ti tele ti-protein la ti pfunaka eka ku ku kurisa vana ni ku nyika matimba mbuyelo wa kona eka rihanyo ra vanhu i ku tiyisa mfumo wa masocha ya miri na ku endla kumbe ku ehlisa vuvabyi bya chukela.

Swiphiqo leswi varimi va matikoxikaya va langutanaka na swona loko va fanele ku fambisa swibyariwa swa vona ku ya emakete i vuhlayiselo lebyi nga tali ku va kona swibyariwa swo tala swa onhaka loko ku nga ri na tindhawu ta ku swi hlayisa swo tanihi tifirijini na tinsimu leti titimelaka leswi swi vangela ku lahlekeriwa hi swakudya xa vumbirhi i mikhumbi yo ka yi nga antswanga varimi vo tala va ha tirhisa mikhumbi ya vuthu leyi nga riki na vuhlayiseki leswi endlaka leswaku swibyariwa swi tshuka kumbe swi bola loko swi ri endleleni.

Switirhisiwa leswi a ndzi ta swi kombela eka muthori wa mina i tiyindlu leti endlaka vutomi lebyi nga kahle tiyindlu ta le ndzeni na mbatlo wa ntirho na tiyindlu ta swakudya kumbe ndhawu yo sweka xo hetelela mapulanga yo etlela eka wena ku nga mubhedo lowu olovaka.

Ku durha ka mafurha swi khumba swinene maendzo ya varimi yo ya emakete hi tindlela to hlayanyana naswona swi nga va ni vuyelo wo biha eka vutomi bya vona bya siku na siku leswi hi swona swin'wana leswi endlaka leswaku ku durha ka mafurha ku va nghozi eka varimi xo sungula ku engeteleka ka tihakelo ta maendzelo loko mafurha ma durha mali leyi tirhisiwaka hi varimi ku ya pfuna timovha ta vona kumbe ku hakela vanhu lava va va rhwalelaka swilo swa vona ku ya emakete ya engeteleka xa vumbirhi ku hunguteka ka ntsengo wa mpfumawulo xa vunharhu ku onhaka ka swilo leswi nga xavisiwangiki hi nkarhi hikuva ku karhi ku pfumaleka mali.

Xewani n'wina vatirhi va mina tanihiloko hi ri karhi hi tirha epurasini ra tihomu swi ni nkoka swinene leswaku hi fanekele hi tiyisisa leswaku masi ma basile naswona ma nga ka ma nga ngheneriwi hi switsongwatsongwana vatirhi va fanele ku landzelela magoza lama landzelaka ku basisiwa switirhisiwa hinkwaswo ku basisa kumbe matiti ya tihomu ku kambela rihanyo ra homu ku tirha hi vuswikoti na ku hlayisa masi hi ndlela ya kahle.

Ina loko ndzi ri murimi masiku ya mina yo byala ma khumbeka ngopfu hi maendlelo ya pfula leswi swi hlamuseriwa hi leswi xo sungula mbewu yi lava mati leswaku yi mila xa vumbirhi ku lulamisa misava swi ti tshega hi nkarhi wa mpfula xa vunharhu vunavi bya switsotswana ni mavabyi xa vumune nkarhi wa ku kula ka swimilana.

Ku antswisa vuhlayiselo bya mati hi ku famba ka nkarhi van'wamapurasi va fanele ku endla swilo leswi landzelaka ku tirhisa ti masinya ta mati hi vutlhari va fanele va tirhisa drip irrigation kumbe sprinkler system leti tirhisa leti ti tirhisa mati hi vukungundzela handle ko tshika mati hinkwawo xa vumbirhi ku chela mati hi nkarhi lowu faneleke va chela hi nkarhi wa nimixo kumbe nimadyambu loko ku ri na ku titimela ku sivela ku hoxa mati hikwalaho ka ku hisa.

Loko ku ri ni maxelo yo biha swo fana ni timpfula to tala xidzedze kumbe xihangu varimi va nga endla leswi ku kunguhata kahle ku fambisa swibyariwa swa vona emakete xo sungula ku tirhisa tindlela ta mpimo lowu antswaka va fanele ku tirhisa tindlela leti khomiwaka kahle leswi nga vula ku tirhisa migwaqo leyi nga ni misava leyi tiyeke kumbe swilo swo fana na mapatu magiravhele leswi ringaneleke maxelo mo biha na ku tirhisa ti-trailers leti pfariweke leswaku swibyariwa swi nga vaviseki hi maxelo.

Ina swilo leswi hlayisaka swakudya swo cheriwa emathinini na le ku titimeleni swi hambana hi ndlela leyi xo sungula ku hlayisa swakudya emathinini leswi endliwaka swakudya swi horisiwa hi ku hisa swinene swi pfaleriwa kahle emathinini lama pfariwaka hi ku pfala hi swakudya swa kona ku nga mahewu tinhlampfi tinyawa mavele yo swekiwa xa vumbirhi ku hlayisiwa ka swakudya hi ku titimela leswi endliwaka swakudya swi vekiwa endzeni ka fridge ku titimela ku hlawula ku kula ka swivungu ni ku bola.